Kulikhuthaza ndibakhuthaze ukuba kudlalwa njani, ndibakhuthaze iinkcukacha ezibalulekileyo xana udlala nabanye amaqembu kuze uzokwazi uvuya ukwazi uyenza le nto. Ndiphinde ndibakhumbuze ukuba yonke le nto siyenzayo siyenza ngothando, umntu angangeni ngengqondo yokuwina or ufumana le nto ayifunayo, adlale ngentliziyo yakhe.

Into endithanda uyenza ke mna nabahlobo bam kuhamba sikhe siphume siye elwandle apho ke sizophinda ke siphumele sihambe siyodlala noba ngamaphi amaqembu wee-games apha kwezi ndawo zibhiyoza zidlala izinto zee-games ezibizwa zii-arcadia, siyodlala kuzo. Sikhe sihlale ke kuloo ndawo iyivenkile enokudla okumandi, ukutya okumandi, sihlale neziphuzo ezimandi sonwabe njengabahlobo.

Baphila obupheleleyo ngoba bayenza into abayithandayo ebenza baxole apha entliziyweni. Apho ke ndithi ke ndiyavumelana umntu ayenze le nto ayithandayo xana enayo imali enayo izinto zokwenza azibhiyozise ngale ndlela ava kumnandi ngayo kuye.

Indlela ke thina esizonwabisa ngazo sithenga apha ekhaya sithenge inyama, kuthengwe neento zosela, sihlale abantu endibathandayo nosapho lwam kudlalwe umculo, kutyiwe kamandi, kuthethwe, kubaliswe izinto zazimandi sasizenza. Sivana njalo ke thina nosapho lwam.

Into endithanda uyenza xana ndihleli nje nokuzonwabisa kukuhamba ukuya elwandle ndiyoqubha, ndithanda kakhulu. Ndikhule ndiqubha kakhulu, ndiye elwandle. Ndiyazonwabisa ke njalo mna.

Bayazibandakanya abantu abathandayo ukudlala imidlalo. Ezo zinto zinceda kakhulu ngoba umntu xana ejonge uzenzela ezo zinto azazi uba iinzuzo zayo, uyaphuma nasekuthetheni ebahlalini, aqiniseke kule nto ayenzayo njengebhola, ahambe adlale, abuye ahlale endlini, aphume kwizinto ezifana neziyobisi nokusela njengolutsha.

Ndingamane ndibakhuthaza ngokutya ukutya okusempilweni, bazame mihla le basela amanzi. Bazame ukujima, bahlale nje imizimba yabo irayithi bazokwazi ukudlala ngcono.

Ndingacebisa ukudla amandla ngaphezulu apho iqela elibethayo linokukhetha enye ngaphezulu kumdlalo komnye, ukuze lifumane amanqaku aphindwe kabini. Yenza umdlalo ube nomdla ke loo nto.

Hayi mna andinolunga. Umdlalo wombhoxo ufuna ube nomzimba oqinileyo, mna andinawo umzimba oqinileyo wodlala umdlalo wombhoxo. Inabantu bayo.

Zakhe zakhona iindawo ezakhiweyo zokwazi abantu bahlale, badlale, bonwabe kodwa ke kwindawo esihlala kuyo kukho izinto abantu abahamba bakhathaze bamoshe, ubusela kwezi ndawo, bazimoshe. Asisenazo ke ngoku iindawo abantu abanohlala nabantwana badlale ngendlela entle ngoba ilizwe ngoku lidilikile.

Into endenza ndonwabe xana ke mna ndinexesha lokuphumla, ndiyadlala, ndidlale nabantwana bam, ndihlale endlini, ndicoce indlu, ndipheke, ndikline, ndiyojonga igadi yam. Zizinto ke ezo endizenzayo mna ngexesha lam lokuphumla.

Kwakumandi ke ngoko ngo-twenty ten ngoba sabona abantu abanintsi, sadibana nezihlobo ezinintsi ezivela kwezinye iindawo ezingekho apha eMzantsi Afrika. Kwakonwatyiwe, kwakumandi ngoba kaloku sasiqala uyifumana le nto, iFIFA izodlalela eAfrika. Kwakumandi kakhulu ngoba yadibanisa abantu abanintsi, yasibonisa nathi singuMzantsi Afrika siyakwazi uphumelela ezintweni.

Ndingenza i-netball ngoba abantwana abangamantombazana bayalahleka, ngoku ndingababonisa ubana isekhona into abanokwazi uyenza ngemini abakwazi, xa bengakwazi uya esikolweni, ngeemini zabo zophumla, badlale i-netball. Ndiyenze babonakale bayazi ubana into enengqondo oyenziwa xa ungakho sesikolweni umntu makangene emidlalweni, aphume ekuthetheni.